Iye, imali ebhadeliswa amathraga ukudlula ku-toll gate eendleleni ezibothela walisa ilungile.

Awa, akukakaphephi ngombana abanye abantu bangamsahlela, iingebengu zingamsahlela, zimlimaze bezithathe nepahlo ekayiphetheko ngethrageni.

Ubudisi abakhweli beembhesi abaqalana nabo lokha nabasendaweni lapha iimbhesi zibathatha khona, kukobana babanjwa ikunzi abanye babo begodu abanye babo bathenga izinto ezetjiweko nanyana ezitholakale ngomgunyathi.

Umbuso fanele uzame ngokusemandleni bona abatjhayeli bama-Uber nofana be-Bolt bayafakwa njengabatjhayeli abathutha umphakathi, bayafakwa njengabathuthi bomphakathi.

Ukwehliselwa intengo yokukhwela ibhesi kungabasiza khulu abarhola umndende ngombana lokho kuzobapha ithuba lokuthi bakghone ukuqhubeka bakhwele iimbhesi njengekuthomeni kodwana nenge bakhutjhukiselwa imali nanyana intengo yokukhwela ibhesi lokho kuphungula amathuba ngokobana ngoba imali yabo iba yincani khulu nasele sebakhwela ibhesi ngemali yentengo ephezulu.

Awa, akukakaphephi bona iinthraga ezikulu zingene ekabeni yedorobha ezihlangana nemakhiwo. Lokho kungabanga iingozi ezikulu nanyana lokho kungavimba ezinye zeemodoro bona zibhalelwa kukhamba ngombana ithraga le ingabhalelwa kujika lapha khunye nanyana kwezinye

Anomthelela omkhulu khulu amathraga esiminyaminyeni esiba sendleleni i-N one, khulukhulu ukusuka e-Gauteng ukuya eLimpopo ngombana amathraga la manengi khulu okungangokuthi ngiwo avala indlela nanyana enza bona iimodoro zikhambe stararha khulu.

Umuntu onerhwebo le-Uber nofana le-Bolt ufanele aqinisekise bona ufaka imininingwani yakhe yoke efaneleko nemininingwana yemadoro ekawusebenzisako ukuthutha abantu, ukwenzelela bona abantu abalahleki njengobana inarha ilume kangaka nje abanye babantu baye bacabange bona bathethwe yi-Bolt nofana yi-Uber kanti bathethwe botsotsi.

Iye, bangasiza khulu aboflayihloli ukuqinisekisa bona abatjhayeli bamathraga ajama umjeje wokweqa umkhawulo eMpumalanga babe baphephe.

Ukukhamba ngebhesi kuyasiza ngombana imali awuzokusebenzisa enengi, uzokusebenzisa encani. Ngaphandle kwalokho nizokhamba nibanengi ngesithuthi sinye. Lokho kutjho bona iimodoro endleleni ziyaphunguleka lokha abantu nabasebenzisa iimbhesi.

Kufanele kuqalwe bona abantu abakhwela ibhesi ngabanjani ngaphandle kokobana ngabanjani, imali ebayirholako nanyana ebayitholako lapha basebenza khona, yanele na ukuthi bangakghona ukuthi bakhutjhulelwe imali yokukhwela ibhesi.

Ubujamo bezulu bunomthelela omumbi khulu ngombana lokha iimbhesi nazikhambako zifanele zingadluli amakhilomitha amatjhumi asithandathu ngombana nenge kwenzeka ukuthi adlula amakhilomitha lawo, iimbhesi kungenzeka bona zitjhelele nangabe izulu linile bese zibanga ingozi ekulu.

Imiphakathi nofana iindawo ezitlhagako zikhandela ukusebenza kweenkhwelo ngokuthi abantu baba bancani khulu abazokusebenzisa iinkhwelo lezo. Enye godu kukobana abantu abatjhayelako nanyana abatjhayeli be-Uber ne-Bolt abakghoni ukwenza imali eyaneleko ukuthi bangakghona ukuyokuthatha abantu abaseendaweni ezikude babalethe la ngombana imali yakhona iba yincani khulu, ayibi imali eyaneleko ukuthi ingenza

Ezinye zeembhesi zisebenza ngefanelo kodwana azikaneli ngombana abantu banengi khulu begodu abanye babantu vane batjhiyeke phasi ngebanga lokuthi ibhesi ayikakafaneli ukulayitjha abantu abadlula inani elibhalwe ngebhesini bona kufanele ililayitjhe. Ezinye zazo zisebenza ngokungakafaneli.

Ama-Bolt anesizo emphakathini ngombana kuyindlela elula yesithuthi ongayithola msinya eza izokuthatha ekhaya begodu iyokubeka lapha ufuna ukuya khona. Ayifani neteksi ngombana iteksi ihlisa usuka la uye estopeni sayo begodu ikuhlisa kwesinye isitopo sendawo ozokuhlika kiyo, ayikuhlisi lapha ufuna ukuya khona.

Amathikithi wokukhamba ngebhesi athengiswa eentolo ezifana nabo-Shoprite, Checkers, Pick n Pay

I-Bolt efanele ukuthutha abantu fanele ibe sebujameni obuhle okungangokuthi ibe neenhlalo ngaphakathi begodu ibe madoro ongasilo iratha, kube madoro oskune.

Ngesinye isikhathi ufumana bona iimbhesi zimaratha. Okhunye uzokufumana nanyana uzokuhlangabezana nazo kukobana lokha nawukhamba ngebhesi endleleni abantu baba banengi khulu ngebhesini ungagcine ulahlekelwa zizinto zakho. Abanye bayazeba izinto, abanye uthola ukuthi kufanele bajame ngeenyawo ngebhesini. Ngiyo imiraro enonde ibakhona leyo lokhana abantu nabakhwela ibhesi ngobunengi ukuya emsebenzini.

Nawukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri uzozifumana uba nobulwelwe besifuba, ngombana ibhesi yenza ithuli elinengi begodu uzokukhahluzeka khulu okungangokuthi uzokufika umzimbakho ubuhlungu begodu udiniwe umzimba. Lokhu kutjho bona ukukhamba ngebhesi akusiyinto ehle lokha ibhesi nayingakhambi endleleni esikontirini.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zizodwa kurhelebha ekutheni abantu abanengi basinde engozini begodu ibhesi sithuthi esikhulu nesilayitjha abantu abanengi esingakafaneli ukukhamba lapha kukhamba khona iimodoro ezincani ngombana lokha abatjhayeli beemodoro ezincani nabatjhayelako, batjhayela bangakatjheji bona bangatjhayisana nento ekulu kangaka. Okubanga ukuthi abantu babhubhe ngobunengi engozini zeenkoloyi neembhesi.

Kufanele uzame ukubambelela bona ungaphunyurhelwa. Lokha nasesele uzizwa uphatheke khulu uzokufanele bona wehle. Ubawe ukuthi kumtjhayeli bona ubawa ukuthi ned kuphume ofana upule iketlela nangabe uthi uphathekile khulu. Ofana nangabe uthi ukhitjhwa yindeni ubawe bona ubawa ukuthi nedi uyokuphungula ikorasi lapha. Ukwenzela bona ungagcini uzimotjhele ofana uzifoyele.

Iimbaseli ngizo ezibanga unobangela wokobana iimbhesi zikhuphule imali yokukhwela. Zikhuphule imali yokukhwela ngebanga lokuthi iimbaseli ziyabiza begodu ngaphandle kweembaseli ezibizako. Abantu abalelesako bona iimbhesi khulu, okungangokuthi iimbhesi zigcine zingasanabo abantu abazikhwelako ngenca yokobana zimaratha begodu azikhambi kuhle. Zikhamba neendleleni ezikhahlumezako.

Iinkoloyi zomphakathi zamalanga la akusese ziinkoloyi ezingakhamba ngabantu ngombana sihlezi zifeyila esikhathini esinengi. Ezinye zazo abazilungisi ngendlela efaneleko nofana ngelimi lesiyeni kuye kuthiwe abaziseyvisi. Okutjho bona lokha nawukhamba ngekoloyi yomphakathi ingaphuka noma kukuphi. Okutjho bona ungabhalelwa kufika ngesikhathi lapha uyakhona. Nayikuthi uthole umberego uzobe ukulahlekele umberego loyo ngebanga lokobana uzokufika lada lapha uyakhona.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu begodu kumbi amahlelo wokukhamba nanyana wamavakatjho emndenini wami ngombana mina emndenini wami sibabantu abanengi khulu okungangokuthi siyadlula enanini elingangetjhumi. Okutjho bona lokha nasithi sizokukhomba nanyana nasihlela ukukhamba sifanele sibe nemali enengi. Engangokuthi ingakghona ukuthela iimbaseli eemodorweni embili nanyana eentathu. Ukuze sifike lapha siyakhona lokho ngikho okwenza bona sithi isithinta ngendlela embi.

Ukukhuphuka kweembaseli kubanga bona abatjhayeli beemodoro nanyana beenkoloyi. Bagcine bangasakghoni ukutjhayela iinkoloyi zabo ngokukhululeka. Lokho kubanga bona iimodoro endleleni ziphunguke. Okhunye kukobana bagcine bangasakghoni ukuthenga iimbaseli abatjhayeli.

Kulungile bona urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana iimbaseli kuyinto ethathwa nanyana elandwa kwamanye amazwe akude. Lokho kwenza bona abantu abanengi bangakghoni ukuthi basebenzise iimbaseli ngendlela efaneleko lokha nazinentengo ephasi kodwana nazinentengo ephezulu, nelawulwa ngurhulumende. Abantu abanengi bazokukghona ukuthi bazisebenzise ngendlela efaneleko nendlela elungileko.

Ukukhutjhulwa kwamathikithi webhesi, kungithinta khulu ngombana kungenza ngizizwe nanyana ngibone ngathi into engiyisebenzelako ngisebenzela ukukhwela yona ibhesi, ngombana lokha nawuthatha imali enengi uyifaka ethikithini lebhesi lilodwa uyaqala bona ukudla angisenakho. Begodu uyaqala nokobana imali enye mina angisenayo. Okutjho bona ngisebenzela ukudla nebhesi kuphela. Ayisekho into enye engiyisebenzelako.

Nangabe intengo yeembaseli iyehliswa, yokukhwela ibhesi kufanele ihlale injalo ngombana iimbaseli zingakhutjhulwa noma kunini, okutjho bona angeke kukghonakale bona intengo yokukhwelwa kwebhesi ikhutjhulwe, yehliswe njengembaseli, ngombana iimbaseli ziwela ngaphasi komnotho wenarha. Okutjho bona lokhana umnotho wenarha namhlanje nawuvuke uvuma, kusasa la umnotho wenarha nawuvuka uphasi, kutjhukuthi nentengo yokukhwela kwebhesi izokuba njalo. Okuzokubanga ukuthi abantu abanengi babhalelwe nanyana bahluleke kusebenzisa ibhesi.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi kubalimaza khulu abantu abakhwela iimbhesi ngeenkhwanyeni, ngombana emakhwitjhini imali yakhona yincani khulu, begodu abantu abasebenza emakhwitjhini babantu ekubonakalisa ukuthi bazama ukuphilisa imindeni yabo. Abakafundi isikolo, nanyana ngithi akhenge bathole ithuba lokobana bafunde isikolo. Esikhathini esinengi abantu abasebenza emakhwitjhini, babantu abadala. Abogogo mhlamunye abaneminyaka ematjhumi amahlanu ukuya kwematjhumi asithandathu, ngibo abavame ukusebenza emakhwitjhini.

Ikambiso engingathanda bona ilandelwe lokha nakuzokukhutjhulwa intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi, kukobana kubuzwe abakhweli bona, mani bakhweli intengo yokukhwela ibhesi seyizokukhuphuka, nanyana seyizokukhutjhulwa. Mhlamunye singayikhuphula kangangani nange sithi siyayikhuphula? Okutjho ukuthi lokho kwenza abakhweli nabo babe sethubeni nanyana bazizwe umbono wabo uqakathekile ekukhuphuleni umnotho wenarha nekukhuphuleni iimbaseli.

Ngaphambi kokobana kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi kufanele kuqalwe bona bangakhi abantu abakhwela ibhesi, begodu kuqalwe bona iimbaseli zibiza kangangani. Lokho ngikho okwenza bona abantu abanengi, sorry, nabakhwela ibhesi bayikhwele ngobunengi nanyana nabakhwela ibhesi bakhwele ngamanani aphasi, ngombana imibono yabantu ayikakavunyelwa lokha nakuzokukhutjhulwa intengo yokukhwela ibhesi.

Urhulumende angeze akghona ukungenelela eendabeni ezinjalo ngombana iindaba ezinje zifaka umkhweli nomnikazi weembhesi. Urhulumende kunemali ayitholako lokha umuntu weembhesi nakabeka inani lokukhwela ibhesi. Okutjho bona akakwazi ukuthi angajikela umuntu lo ngomthetho ebamuphe wona. Naye umuntu lo, kungendlela ekazama ukuziphilisa ngayo, bekazame nokuthi aqhubeke aphe abantu iinkhweli, iinkhwelo.

Abanye zingabadosa iintengo ezehlileko zokukhwela ibhesi, abanye ngeze zabadosa ngombana ubunengi babantu amalanga la abaneenkoloyi basebenza ngokuzikhandla, ngaphandle kokusebenza ngokuzikhandla, basebenza ngokwaneleko okungangokuthi kugcine babanayo imali efanele baye ngayo emsebenzini. Okutjho bona bayakghona ukonga imali, bebabe nemali yokuya emsebenzini. Lokho kubasiza khulu ukuthi bakhambe ngeenthuthi zabo, bangakhambi ngeenthuthi zenengi.